Ubudisi obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko, esikhathini esinengi kungaba budisi bezeemali, nobudisi beensetjenziswa nofana iintlabagelo ezitlhogekako lokha nakutlhogonyelwa abantu abalupheleko ngombana siyazi bonyana batlhoga iintlabagelo ezingaphezulu komgangatho nje-ke, esikhathini esinengi sithola bonyana iindawezi ezibatlhogomelako azinamali eyaneleko nofana iinsetjenziswa ezaneleko bonyana bakghone ukuthola zoke izinto lezi abantu abalupheleko abazitlhogako. Singatjho izinto ezifana neendawo zokuzithuma ezenzelwe bona, iindawo zokuhlamba ezenzelwe bona, neendawo zokuledlha ezenzelwe bona abantu abalupheleko la bangakghona ukuhlala khona ngokuthula bangaphazanyiswa lilitho.

Kuqakathekile khulu ukuhlonipha abantu esele baluphele nofana abadala ngombana ngokwenza njalo nawe nanyana ungumuntu omutjha nofana umuntu osakhulako, uzandisela wena amalanga wakho wokuphila ephasinapha ngombana nawuhlonipha umuntu omdala kuyatjhiwo bonyana uzandisela wena amalangako wokuphila nokuthi uzibethela wena iinhlanhla ngokwakho ngombana ihlonipho ingiso isikhiya abantu abakhulu nofana abalupheleko abasitjela ngaso mihla namalanga ukobana kufuze uhloniphe umuntu omkhulu nofana umuntu omkhulu kunawe nofana sebaluphele nofana sekamdala lokho, kuzakuvulela iinhlanhla nokobana nawe uphile ipilo ede engalingana nale bona esele bayiphilile ubuphilo babo boke nje-ke, kuqakatheke ngalokho ukuhlonipha abantu abadala.

Iye, amatlinigi abomakhambangendlwana ayafika endaweni yangekhethu kodwana awafiki ngaso soke isikhathi kuba kanye nofana kabili eenyangeni ezisithandathu bonyana kufike amatlinigi abomakhambangendlwana lokhu bakutjho ngebanga lokobana umphakathi engiphila kiwo mkhulu tle nokuthi iindawo ezahlukahlukeneko nje-ke, kungebangelo babalethe kanye nofana kabili eenyangeni ezisithandathu kodwana wona amatlinigi abomakhambangendlwana ayafika endaweni yangekhethu.

I-AIDS bulwelwe obubangelwa yintumbantonga i-HIV bonyana bube khona emzimbeni womuntu, lokha umuntu nasele ane-AIDS, kusuke sekufike isigaba lapho i-HIV le yenza khona ubulwelwe obaziwa bonyana yi-AIDS, bona ubulwelwe lobu be-AIDS kungibo ubulwelwe obungakghoni ukulapheka nofana obungakabi nayo intatha yokobana bulapheke esikhathini esinengi abantu abane-AIDS le khulu emapilisini bonyana bayilawule emzimbeni wabo yona-ke i-AIDS le ibangwa yi-HIV.

Uyayithola i-HIV nofana i-AIDS lokha nakaya emsemeni angakazivikeli nalokha asebenzisa izinto ezinengazi ezingafani nama nofana imitjhini yokukera eneengazi zomuntu onayo i-HIV.

Umuntu umuntu oqeda ukutshwayeleka i-HIV angathatha amagadango wokobana avakatjhele emtholapilo oseduze naye lapho bazokukghona khona ukumnikela amapilisi nofana amapele alawulwa bona ubulwelwe lobu be-HIV.

Abantu bangaziphephisa ngokobana baye emsemeni ngokuzivikela ngokobana baberegise ijazi likamkhwenyana nokobana bangasebenzisi izinto ezifana nama-raizor nemitjhini yokukera nama-blade esele busebenziswe ngomunye umuntu ngaphandle kwabo.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana kukobana urhulumende wemakhaya kufuze alungise iindlela zoke lezi ezingenela eendaweni zemitlhatlhana kobana kube lula bonyana ama-ambulensi angangena eendaweni lezo zemitlhatlhana ngombana ama-ambulensi ayatlhaga tle nakufuze angene eendaweni zemitlhatlhana, nje-ke urhulumende wemakhaya kufuze enze izindlela zasemakhaya bona zilungele zoke kuzokghonakala bonyana ama-ambulance angene lula eendaweni ezinemitlhatlhana.

Abalaphi bendabuko abasathathelwa ehloko khulu amalanga la, ngombana sibona esikhathini sanje naseendaweni zemtholampilo lapho kutholakala khona abantu abagulako, abanamagulo ahlukahlukeneko, asibaboni khulu abelaphi bendabuko eendaweni ezinjengalezo nje-ke, abelaphi bendabuko laba abasathathelwa ehloko khulu amalanga la ngawo amabanga lawo ngombana bekufuze babonakale nakhona emitholapilo neembhedlela zesifunda kunye neezendawo esihlala kizo.

Iye, iinhlahla zesintu kuyatlhogeka bonyana zifakwe emitholampilo, yoke ekhona la enarheni yekhethu ngombana nazo ziyarhelebha ngendlela thizeni, zingakhoni ukurhelebha eminye imiraro abantu abahlangana nayo emitholapilo nje-ke, iinhlahla lezi zesintu kufuze zifakiwe emitholapilo ekhona enarheni.

Wokwakhela abantu bemaplasini iimbhedlela kukobana azikho iinsetjenziswa nofana iimali ezibuya kurhulumende ezisekela ukwakhwa kweenthabathaba zeembhedlela emaplasini.

Ungararululwa umraro lo ngokuthi qobe urhulumende nakathumela abomakhambangendlwana laba, kufuze bakhambe liqembu eliphezulu labonogada nofana amapholisa wesifunda wendawo.

Lokhu kukhombisa khona bonyana amalunga wepalamende la nanoma asiphethe nje kodwana iimbhedlela zikarhulumende bazithathela phasi khulu ngombana bayazi bonyana azinazo iinsetjenziswa ezaneleko zokobana zikghone ukuhlenga umuntu ngendlela nangendlela eyiphumelelo khulu.

Kilokhu kungaba kukuthi qobe nabathola umlayezo wokobana baye endaweni thizeni, baqinisekise ngokusemthethweni kobana iye, la baya khona kunobujamo oburhabako ngalesosikhathi.

Kungayiphungula imijeje emide emtholapilo ngombana ngendlela nofana ngerherho lelo, kuzokuba lula bonyana abonesi nofana abasebenzi beemtholapilo bakghone ngakho ukufeza nofana basize abantu ngendlela eyaneleko nange boke abantu kungathi bangene kuma-inthanethi babeke ilanga lokobana beza nini, lokho kuzokurhelebha khulu.

Kufanele kusolwe abasebenzi abasebenza esibhedlela leso ngombana bekufuze bamsize nabambonako bonyana iye yena uphatheke khulu ukudlula laba abanye, bamfake ngaphambili, ngokurhabako.

Baya eembhedlela zangeqadi ngombana bayazi bonyana eembhedlela zangeqadi bazokufumana itjhejo nofana irhelebho eliseqophelweni eliphezulu ngaso soke isikhathi ukwedluka leli ozolifumana eembhedlela zikarhulumende.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezingekho ngaphasi kwetjhejo lakarhulumende. Ziimbhedlela lezi la obhadela khona ngemalakho nofana nangabe umuntu one-medical aid obhadela ngayo.

Lokho kungabakuhle khulu ngombana umthetho loyo uzokunikela isikhathi bonyana kuhlengeke iimpilo ezinengi khulu nokuthi imijeje ingasabi minengi khulu emitholapilo nofana eembhedlela zethu. Ngebanga lelo, kuzokukghonakala nokuthi kusetjenziswane neenyanga nabelaphi bendabuko nanokuthi iimpilo nofana amaphilo amanengi angahlengeka.

Nje ngombana iinkoloyezo ngamalanga zihlala zirhabele esehlakalweni esingabulala nofana ipilo yomuntu nje-ke azikajami emarebodweni.

Eminye imisebenzi eqakathekileko karhulumende, njengokufundisa nokuba namahlelo ahlukahlukeneko, ukurhelebha emitholapilo nala batlhogeka khona bonyana bafake isandla, ema-police station nakezinye iindawo zikarhulumende.

Iqakathekile ngombana yakhwe yakhiwe nofana yenziwe ngendlela ekhethekileko ebavikelako nanoma nofana bangaba kusiphi isimo la bahlangene khona nomlilo wamalangabi nanyana ungabangangangani, izembatho zabo lezi ziyakghona ukuvikela umlilo ngaso soke isikhathi.

Abacimimlilo ubabiza lokha umlilo usesemncani khulu ngombana ngiyo indlela abasebenza ngayo.

Bangakghona ukubona ngendlela ababandulwe ngakho ngomsebenzi abawenzako lo nangendlela umlilo lo nofana ngendlela bawucima ufudukela ngakhona.

Iye, ingalumatha bekutjhe begodu kufake namanye amaphilo wabantu engozini. Iye, ingalumatha kutjhe iinkhotha.

Into engenziwa kukobana abantu balesi isigodi nofana indawo, bangaphuma boke ngokuzeleko bakghone ukucima nofana balawule umlilo kulomtlhatlhana

Kusetjenziswa into zetheknoloji zanamhlanjesi ezifana nama-fire extinguisher nalezi ezifakwa ephahleni lokobana nange kungaba khona umlilo emakhiweni loyo, amanzi aziphumele wona ngokwawo ngokurhabako.

Kukobana utjhege bonyana akukho la kuvuza nofana kunethosi ngakhona.

Ngingaqala nofana ngifune ingcenye yendlu la umlilo ungakalumathi khona khulu ngiphule umnyango nofana ifesdere, ngirhuwelele boke abantwaba bona beze nganeno.

Isizo lokuthoma elifundiswa boke abantu kobana bangalenza umuntu nofana azithole ingozi.

Iye, uvumelekile nange ukwenza ngendlela ephephileko lokho.

Into ayenzako le ngombana izomfakela ingozi nokobana ifake ipilwakhe engozini ngombana yoke into leyo ayinanto ehle begodu inobungozi obukhulu tle.

Awucinywa ngamanzi ngombana nawucima ngamanzi uwenza bonyana uvuke amalangabi khulu nje-ke umlilo wegezi ungawucima ngento ezifana nehlabathi nokhunye okufana nama-fire extinguisher kodwana ingasi ngamanzi.

Ngokobana ikoloyakho uhlale uyitjhega qobe malanga bonyana akukho la evuza nofana evusisa khona iimbaseli ngokwahlukahlukana kwazo.

Kufuze ahlale anento eyaziwa ngokobana yi-fire extinguisher, isikhandelamlilo, okulibhodlelwana elibomvu elithi lokha nakunomlilo uthathe lona urhatjhe ngalo.

Umphakathi ungalima indima ekufundiseni abentwana ngobungozi bokudlala ngomlilo ngombana indima leyo izokunikela abentwana ilwazi lokobana nanyana ngiziphi izinto, akudlalwa ngazo ngombana kungenzeka zivuse umlilo.

Iinkhukhula mamanzi amanengi khulu esele aphume elawuleni arhatjheka nangabe ngayiphi indlela ekhona, akhuphula nofana arhayila koke okukhona ngaphambi kwawo.

Ziba sendaweni lapha kunemilambo emikhulu, ilwandle nofana eendaweni la kudlula khona amanzi amanengi.

Lokhu kubangelwa kukobana iinhlahla lezi zomgunyathi ngizo ezithengeka khulu ukudlula lezi zamambala ngombana zithengeka ngamanani aphasi begodu zitholakala eendaweni ezinengi tle esihlala kizo emiphakathini yethu.

Abantu abaduna kufuze bakhuthaze amadoda bona angabi neenhloni ngokuya emtholapilo ngokobana babe namahlelo azobafundisa ngokuqakatheka kokuya emtholapilo bonyana uyokuthatha imitjhoga ehlukahlukeneko lokha nawungazizwa kuhle. Nanokuthi emtholapilo ngiyo kwaphela indawo la singathola ukusizeka khona ngamalwelwe ahlukahlukeneko angasiphatha

Unobangela walokho kungaba kukuthi abantwaba abangasi nofana abodorhodere abangasisemthethweni nabazikhangisako bazikhangisa ngamanani nofana inani lemali ephasi khulu. Ngikho lokho okwenza abantu abanengi bakhethe ukuya kibodorhodere abafana nalabo ngombana banomnqopho wokobana bonge imali.

Into engenziwa kukobana laba abahlukumezekileko nofana bona abantu laba abakhubazekileko kufuze urhulumende abenzele amahlelo afana nokuthi kube khona iinthuthi zomphakathi ezenzelwe bona bonyana kube lula bonyana bangakhwela ngaphandle kokuliyeka.

Awa, imitjhoga ayifumaneki ngokwaneleko eendaweni zemaplasini nezemakhaya ngombana ihlala itlhayela. Esikhathini esinengi iinguli zize zijike ziye emakhaya zingakatholi imitjhoga efunekako.

Kuyawuletha umehluko lokhu nakwenziwa endaweni lapha amadoda asebenza khona. Ngombana amahlelo lawo ayasiza bonyana afundise ngokugula akwahlukahlukeneko nanokuthi ukugula lokho ukukhandela bunjani.

Iye, lokho kungasiza khulu ngombana angeze kusabatlhogeka nofana kusatlhogeka bonyana baye emitholapilo ngaso soke isikhathi kodwana bangasizeka bebazitlolise bebazitjheje eendaweni lapha basebenzela khona. Nje-ke lokho kungabasiza khulu kobana bangasayi emitholampilo kodwana bazitlolise lapha basebenzela khona.

Indlela etjengisako ukuthi mamala umtjhoga lo angeze wayiletha imiphumela enjalo. Kukobana kuba ngendlela abatjhoko emkhangisweni wabo ezizindlela ezifana nokuthi umtjhoga lo usebenza nofana ubulala zoke boke ubulwelwe obungaba khona emzimbeni womuntu. Nokobana umtjhoga loyo usebenza ngemva kwemizuzwana thizeni bonyana ubulale koke okukhona.

Iye yenzeka into enjalo kobana abantu balile ngokuthi bathenge iinhlahla ezithileko. Ngemva kokuthenjiswa ukuthi batjho ngizokuletha imiphumela ethileko kodwana kungenzeki lokho ngombana kusuke kungendlela abakhangise ngayo nofana abakhangisa ngayo bonyana abantu bazenzele imali.

Kubangelwa kukuthi esikhathini esinengi abantu bakhangisa iinhlahla zokwelapha kodwana ngobunengi ngezomgunyathi. Ngombana iinhlahla lezo kubangelwa kukobana abantu abazi iingebengu basebenzisa ibizo lokobana iinhlahlezi ngezisemthethweni nofana ziinhlahla esikhethiweko kanti awa kubangelwa kukobana bazifunele imali msinyana nokuthi bagereje abantu.

Lokhu kungabangelwa kukobana nje i-COVID-19 yehle khulu kunangalendlela ebegade ingakho eminyakeni edlulileko. Nje-ke abantu abasayithatheli ehloko indaba yokobana i-COVID-19 isele isesekhona.

Bakhona abantu abangasibo abodorhodere kodwana abangakghona bonyana bahlanganise iinhlahla ezithileko kobanyana bakghone ukulapha lokhu umuntu okumphethe okungaba yihloko nofana okhunye ukugula kodwana abantwabo banelwazi leenhlahla kwaphela akusibo abodorhodere.

Amagadango wokuthoma athathelwa umuntu otheleleke nge-COVID-19 kukobana avalelwe ngekamerweni lakhe ayedwa la kuzokuvala khona ngitjho namafesidiri bonyana nakakhohlelako kungangeni ummoya. Ngemva kwalokho kufuze arhabele emtholapilo oseduze naye.

Engikwaziko ngalokho kukobana iye abantu abanengi baphelile ngokutjelwa amala bonyana basele iinhlahla ezithileko lapho kuzokuba namatjhuguluko athileko emzimbeni womuntu loyo angabulala ingogwana nofana amalwelwe athileko ukuthola bonyana ayikho into enjalo. Nje-ke kungaba ngiyo into ebulala abantu esikhathini esinengi ngikho lokho.

Indlela elula yokuletha iinhlahla ezakhamuzini zemaplasini. Kukobana qobe nyanga urhulumende kufuze akhiphe iinthuthi ezizokukhambisa iinhlahla eendaweni ezahlukahlukeneko zemaplasini lapho woke umuntu uzabe atlole phasi nokobana utlhoga iinhlahla ezinjani.

Abantu abakhubazekileko abazifumani izenzelwa njengawo woke umuntu. Ngombana kesinye isikhathi kufuze bona bakhambe amabanga amade la babhalelwa khona kobana bayokuthola izenzelwa ezifana nezemitholapilo nezinye zikarhulumende ezikhona. Nje-ke urhulumende kufuze alethe nofana abenamahlelo azokulethela abantu abakhubazekileko izenzelwa emakhaya lapha bahlala khona.

Into engenziwa kukobana kuqinisekise zokuphepha ngaso soke isikhathi la basebenza khona. Nanokuthi imindenabo itlhogonyelwe ngendlela efaneleko ezokwenza bonyana umuntu angabi nezingozi lokha asemsebenzini abe acabanga izinto ezenzeka ekhaya. Nje-ke kungaba ngiyo indlela abangenza umsebenzi wabo batjhaphulukileko.

Bangadoswa yindlela umkhangiso loyo osuke utjho ngakhona nangendlela imikhangiso leyo irhagele iinkundla zokuthintana ngakhona nabantu abatlola amala bonyana ibarhelebhile. Uthola ukuthi akhange babeyisebenzise nokuyisebenzisa sele seba batjho nje bonyana ibarhelebhile. Nje-ke abantu abanengi bayithathela ehloko imikhangiso yeenhlahla lezi ngokuya nangokubona ngendlela abantu abakhuluma ngayo eenkundleni zokuthintana.

Kubangelwa kukobana ilwazeli lirhatjheke eendaweni ezinengi khulu. Nje-ke kuba lula bonyana abantu bakholwe nofana bazitjele bonyana izinto lezo zizobasebenzela begodu babe bayithathele ehloko indaba leyo kanti awa mamala kwaphela ayikho into enjalo.

Isimane sihlahla sesintu eselapha imitjhoga nofana esilapha amagulo ahlukahlukeneko ngendlela yokobana uyasipheka begodu nawuqedako usisefe kula uzokukghona khona bonyana usisebenzise ukulapha amagulo ahlukahlukeneko.